Yebo, ukudlala ku-inthanethi kungathuthukisa indlela umuntu asebenzisa ngayo i-inthanethi, nanesivinini umuntu asisebenzisayo uma ngabe asebenzisa i-inthanethi. Loko kungamsiza ukuthi kumtholele umsebenzi ongcono ezimbonini ezifana ne-IT, or mhlampe nokukhiqizwa kwamagemu. Ngoba ngesikhathi umuntu asuke asebenzisa igema ethize uyabona ukuthi sishoda ngani, futhi akwazi ukuthi yena angasiza ngani ukuthi alenze libe ngcono.

Njengothisha benginganikeza umfundi nomfundi ilungelo lokuthi azikhethele ukuthi ufuna ukwenzani ngoba kungenzeka ukuthi lo mfundi akakwazi ukudlala njengabanye abafundi kulo mdlalo lo, koda ukhona umdlalo akwazi ukuwudlala kangcono. Okwami njengothisha ukuthi ngikwazi ukuthola ukuthi lo mfundi u-good, uwenza kahle kuwuphi umdlalo, futhi ngimfake kulowo mdlalo akwazi ukudlala kuwo. Lokho bekungayenza ukuthi umfundi akwazi ukuthi naye azibone abalulekile eklasini.

Izikole akufanele zibeke ezemidlalo phambili kunemfundo ngoba abanye abantwana abekho, kabakwazi ukudlala imidlalo, koda ba-good ekufundeni. Futhi abanye abakwazi ukufunda kahle, koda ba-good kwezemidlalo. Isikole kufanele sibe nakho kokubili ukuze zikwazi ukuthi zibe nebhalansi kubafundi, nabafundi bakwazi ukuzikhethela ukuthi bona bafuna ukwenza ini ngoba abaphiwe, amakhono abafundi awalingani.

Umuzwa wobungani kungaba yilapho kuwumdlalo wokuthi kumele nidlale ngababili, uthole umuntu ozoba uphathina wakho, wena nalowo muntu nigcine seniba abangani. Ukuncintisana kungaba ileso sikhathi maybe, mhlawumbe wena nomngani wakho nisemaqenjini ahlukahlukene. Loko kusho ukuthi uzobe uncintisana nomngani wakho. Kanti impumelelo yilapho wena nomngani wakho benincintisana wena uphumelele. Umuzwa oba nawo kuba ukujabula wokuthi nguwena ophumelele kuleyo mdlalo.

Zingaqinisekisa ngokuthi zenze imidlalo engadingi ukuthi umntwana aze asebenzise amandla angaphezu kwavamile ukuthi adlale. Angakwazi ukuthi asebenzise umqondo ukuze adlale leyo lowo mdlalo loyo. Kungaba wumdlalo ofana neze-chess, imidlalo edinga ukuthi umntwana asebenzise umqondo not, ayi ukuthi asebenzise amandla.

Ingathuthukiswa ngokuthi nayo ikwazi ukuthi ibe nazo imidlalo, nanokuthi uhulumende angazama ukuthuthukisa izinqgalazizinda ezindaweni ezisemaphandleni noma ezisemakhaya ukuze nazo zizokwazi ukuthi zingenele imncintiswane. Khona sizokwazi ukuthi nazo zikwazi ukudlala namanye amazwe ngoba uma zikwazi ukudlala nezinye zikwazi ukuthi zincintisane nezinye izindawo ezisedolobheni, loko kungabeka amathuba amaningi ukuthi zikwazi ukuthi zigcine sezifinyelela kumidlalo yamazwe ngamazwe.

Ngake ngaba yingxenye yomncintiswano wezemidlalo. Kwahamba kwahamba kahle ekuqaleni ngoba ngangingene eqinjini lokuthi sigijime. Isigaba sokuqala ngaphumelela, nesigaba sesibili ngaphumelela. Koda kwathi lapho sekuqhudelwana iy'fundazwe, yilapho okungazange kusahamba kahle khona. Angikwazanga ukuthi ngiphumelele kulowo mncintiswano uma kuncintisana iy'fundazwe.

Into engingayenza ukuze ngithuthukise ezemidlalo endaweni yangakithi ukuthi ngilungise igrawundi lethu ngizame ukuthi ngilenze libe indawo evikelekile. Nanokuthi ngenze kube notshani ukuze abantu abadlalayo bangalimali, ngilungise namapali bese ngenza nendawo yokuthi abazobukela bakwazi ukuthi bahlale kahle. Loko kuyoheha abanye ukuthi bakwazi ukuza ukuzobukela ibhola. Ukuza kwabo kungagcine nabo sebenza ukuthi bakwazi ukuthi bazibandakanye futhi bakwazi ukufunda ukudlala ibhola. Loko kuyothuthukisa abantu abaningi ukuthi bakwazi ukuthi badlale ibhola endaweni yangakithi. Abanye bayofunda ukuthi banalo ikhona lokuthi badlale ibhola ngoba bayabona ukuthi bangayizama ukuthi bafunde ukudlala ibhola.

onethonya emphakathini kufanele ayenze okuqukethwe okufana nokufundisa abantu ngokugwema iy'dakamizwa, ngokufundisa abantu ukuthi bathuthukise amakhono abo, ngokufundisa abantu noma ngokuxwayisa abantu ukuthi bazinakekele futhi baziphathe kahle. Nanokuthi umuntu onethonya emphakathini kufanele aboniswe ngokuthi, ahole ngokuthi ayenze izinto abantu abazofunda kuzo. Angafundisa okunye koda yena abe ayenze okunye, izenzo zakhe kumele zifane nenkulumo yakhe.